Ha e se e hlahelle but ke dumela hore ke ka ikutlwa ke se hantle haholo hobane hangata ha o book-a o book-ela ka ka tsela ya hore o shebile hore moo o lo fihla teng o fihla ka nako e itseng. Jwale ha o se o book-ile sefofane ka ten, o tseba hore o tlamehile moo lo fihla teng, o nke two hours jwale ebe jwale sona se se se re ha se tlo kgona ho tsamaya ka ten se tle se tla tsamaya ka twelve. Wa utlwa jwale se le se fetile two hours eo e leng hore wena o shebile hore o tlamehile o fihle moo mo yang ka yona taba. So ke dumela ke ntho e seng monate hohang hobane hangata ha re etsa di-bookings, re di etsa ratang ka tsela ya hore re shebile hore mohlomong mo re yo fihlang teng re lo fihlela nako. Jwale ha so fihla late because of ntho o e tsebang hore ke yona e tsamaisang ho ba bohloko kannete.

E ndula ha bohloko hobaneneng batho ba baholo ba kgola di-pension, ba kgola tjhelete e ngata haholo, ba ba e fuwang ke government and rona re le batjha ha ho na letho e re fuwang ke government. Jwale ka monana le tsela tsena tsa hore mesebetsi ha eyo ekare ho ka bo ho kgethwa batho, o ka be di fuwa batho ba sa sebetseng, ba theolelwe. Hobaneng batho ba baholo bona ba e thola penshele kgwedi le kgwedi, ba e thola penshele. So ke dumela hore ha e hantle boemong bono kannete.

Nkile ka nka leeto la sefofane ho ya naheng ya China. Kannete maikutlo a ka a ne a kopakopane. Ke ne ke thabile ebile ke tshohile ka tsela ya hore ke ya naheng e nngwe e ke sa tsebeng hore na melao ya teng na ke e jwang. Empa kannete ke bile ka fihla hantle mane airport-e, ra fihla hantle, ra e kenywa Kannete, le mona tseleng re ne re fuwa le dijo, kannete ke dinwomaphodi. Kannete, ke ile ka ba le leeto le monate.

Tshebeletso ya dibese ke e beha sekaleng ke e fa eight. Ka tsela ya hobaneneng e cheap-e bese. Ha o tsamaya ka bese ho ba cheap-e, ebile le ha o dutse ka beseng kannete ha le pitlahane. O ba le space sa hao se enough.

Eh nkile ka nka leeto le le telele la bese ho tloha Gauteng, ke ya KZN. E ne e le leeto le monate haholo kannete, ho tloha mola park station le ha o tla thola hore ho tletse manene seteisheneng sa dibese, hwa tlala. Empa kannete ha o so palame bese ho ba monate. Le tsela ya hore o tlamehile o book-e pele o ka tsamaya wa lo o so o ntse o tsamaya o tshwere ticket ya hao. Ke e nngwe e etsang hore dintho di be bonolo haholo, hobane wa kgona ho book-a hore ke tlo tsamaya ka nako e itseng. Ebe hee o tla thola bese ya hao se ntse e o emetse. Kannete, ke bile ka ba le leeto le monate.

Ke bona e na le dimpe tse ngata haholo ho feta melemo, hobaneneng hangata o ka kgalla ho ya toropong e itseng e nyane, empa o thole hore ha ho na boemafofane ba hore o ka finyellang mono. Jwale o tlamehile o o qale pele o fihle toropong tse kgolo, o nkile sefofane ho tloha moo dulang e be hape o ntso tlo nka transport e nngwe hape-hape hore o fihlella o torotshwaneng eno e nyane. Jwale ke dumela hore ha ho ka hwa ahuwa boemamafofane mo ditoropong tse nyane, ho ka nyolla boemo ba moruo haholo mona South Africa, hobaneng tourism e ka ata haholo ditoropaneng tsena tse nyane ebe ditoropo tse nyane di kgona ho ikemisa ka tjhelete ya tourism.

Ha ke utlwe hantle ho hang ka dintwa tsena tse etsahalang mona ho boraditekesi hobaneneng di kenya maphelo a rona kotsing as bapalami ba ditekesi. Nahana o tsoha o re o ya mosebetsing hoseng o lo sebeletsa bana ba hao. Ebe ha o so o le tseleng, o so kopana le hore jwale ba batla ho qabana, ba ba lwane. E be jwale o so qetella o se o ba o kenye o kenella hona mono kotsing eno, jwale kannete ha e ntshware hantle hohang. Ekare ba ka di tlohella ntwa tsena tsa bona tseo ba di etsang.